kakhulu ukuba ibhasi ilibambe ixesha efika ngalo khona ukuze nathi bakhweli ze sifike ngexesha kwiindawo esisingise kuzo. Ukungathembakali kwamaxesha okufika kwebhasi kubangela abantu basilele kwimisebenzi yabo, ezifundweni, nakwezinye izinto bafuneke bezenzile. Ukungafiki ngexesha kwebhasi kunegalelo kwintswelangqesho kubantu abaxhomekeke kwizithuthi zikawonkewonke, ngokuba abaqeshi bajonga indawo apho umntu ofaka isicelo somsebenzi ahlala kuyo, babone ukuba angafika kwangethuba na emsebenzini okanye uzomane enengxaki yezothutho.

Ukuhamba ngesithuthuthu kwiindlela ezixakekileyo kuyingozi, maninzi amathuba okufumana ingozi ngenxa yokuba kukho abanye abaqhubi bezithuthi ezinjengeemoto, izigadla kunye neebhasi abangenankathalo ezindleleni. Ndingeva kabuhlungu xa umntakwethu oseze ngobuso elizweni enokonzakala okanye abulawe engozini yendlela. Kwasona isantya sesithuthuthu sisoloko siphezulu, nokuvele uwe nje esithuthuthini yinto enganqabanga endenzela ixhala.

Ukuhamba ngebhayisekile ukuya nokubuya emsebenzini kuyibeka esichengeni impilo yomntu. Umntakwethu makhe azikise ukucinga ngale nto yakhe yokufuna ukuthenga ibhayisekile. Ukunyova ibhayisekile umgama omde kungamtheza amandla afike emsebenzini sele ediniwe, andiyithethi ke eyengozi zasezindleleni ezisoloko zisenzeka. Apha kule ndlela enkulu kufutshane nalapho sihlala khona, abaqhubi beeteksi ngaba basoloko besenza iingozi ngokutshayisa abantu nangokutshayisana nezinye izithuthi. Ndiyamoyikisela kwezi ziganeko umntwanasekhaya.

Xa ndikhwele iteksi ndithanda ukuhlala kwisitulo esizemva komqhubi, esi sisondele nasefestileni ngoukuba ndithanda ukuyivula ifestile xa ihamba iteksi, ndibethwe ngumoya opholileyo. Enye into enditihandayo ngokuhlala kwesi situlo yinto yokuba kulula ukuthetha nomqhubi ukuba andimisele phi xa ndiza kwehla. Ndiyayazi kuba uza khawuleza ukundiva naxa ndiphethe imithwalo enzima ndiyibeke apha phambi kwam ndikwazi ukuphuma nayo lula xa ndisehla.

Ukuhamba ngeenyawo xa ndisiya endaweni ekufuphi ndikuthandela ezi zizathu. Ndonga imali ngokuba ndingasebenzisi isithuthi, ndiyazilolonga ngethuba endilisebenzisayo ngokuhamba ngeenyawo, kundigcina ndidlamkile ukuhamba ngeenyawo. Ndifumana ithuba lokuqhelana neendawo ezindingqongileyo ngokuba ndiqwalasele amagama ezitalato ndazi konke okubalulekileyo ngendawo endihlala kuyo.

Akukhuselekanga ukuba umntu ohamba umgama omde athathe ikhefu kwindawo yokutha amafutha wezithuthi ngokuba ubeka ubomi bakhe esichengeni sokuba lixhoba lolwaphulomthetho. Kumaxesha amaninzi kuxhaphakile ukuphangwa kweendawo ezokutha amafutha wezithuthi. Ngoku ke naye loo mntu angazibhaqa seyesehlelwa sesi sehlo aphulukane nesithuthi sakhe okanye nobomi bakhe. Kuhle ukuba umntu ohamba umgama omde athathe ikhefu kumagumbi aqhashisayo abandwendweli nabakhenkethi.

Imibutho yeeteksi ibalaluleke ekwenzeni imithetho ngokwabelana ngeli shishini likhulu kangaka ukuba izidingo zabakhweli ziyamanyelwa na nokuqinisekisa ucwangco phakathi kwabaqhubi, abanikazi beeteksi nabasemagunyeni kumasebe ezothutho. Imibutho yeeteksi idlala indima ebalulekileyo ekwakheni isidima sabaqhubi beeteksi ingakumbi kwiindawo zabantu abantsundi nabebala.

Ukuhamba ngesithuthuthu kwiindlela ezixakekileyo kuyingozi. Maninzi amathuba okufumana iingozi ngenxa yokuba kukho abanye abaqhubi bezithuthi ezinjengeemoto, izigadla kunye neebhasi abangenankathalo ezindleleni. Ndingeva kabuhlungu xa umntakwethu oseze ngobuso elizweni onokwenzakala okanye abulawe engozini yendlela. Kwasona isantya sesithuthuthu sisoloko siphezulu, nokuvele uwe esithuthuthini yeyona nto endenzela ixhala.